Ka setso sa ka sa Setswana, re ne re apara makgabe. Banyana ba ne ba apara makgabe, basimane ba apara metlokolo. Mme erile dingwaga di ntse di ya, seo sa fetoga. Ga tsena diaparo tse dintsi, basadi ba apara marokgwe le di , mme le banna ba apara marokgwe le di . Moaparo wa segologolo ga o sa tlhole o apariwa gompieno.

Diaparo tsa setso di ne di kgona go refa lesedi gore mosadi o ke wa mofuta mang. Go na le diaparo tsa segompieno, go na le tsela ya ka mokgwa o mosadi o ne a tshwanetse a itshware ka teng, ga a apere diaparo tse tsa setso. Meaparo ya setso o ka apariwa mo meletlong ya go tshwana le di-conference jaaka go tlabe go ketikiwa jalo le jalo go bontsha gore setso sa rona ga re a se latlha.

Moaparo wa basadi wa setso o nkgatlhang thata, o montle, ke makgabe. Makgabe ga banyana ba apere, basadi le basadi ba ba tona bone ba ne ba apara dikale. Fa ba setse ba di apere, ba tshwanelwa ba bontsha gore ba ke basadi ba Setswana.

Ga ke nagane gore diaparo tsa tse dikhutshwane tsa seZulu le maXhosa, ga ke nagane e le tsone tse di rotloetsang bana ba gompieno go apara diaparo tse dikhutshwane, ka gonne diaparo tseo tsa setso di ne di aparelwa go bontsha ngwanyana, fa e santse e le ene ngwanyana, a ise a tsenele tse re di bitsang dilo tsa bagolo thobalano. Ba ne ba apara jalo, bokhutshwane bo bontsha gore e santse e le bana, ebile e le moaparo o o bontshang gore ke bana ba bannyane.

Diaparo tse dintsi le dibaga, dilwana di kgona gore bontsha gore motho ke wa setso sefeng. Matlhau, ga o bona motho a apere matlhau, ke wa ke motswana. Dibaga tsa mmala e mentsinyana, dibaga ke maZulu, mme maXhosa re a bona ka meikgabiso. Nako nngwe ba ithala ka mmala o mosweu. Ma, Basotho re ba bona ka makgabe le bone.

Ka Setswana, mosadi ga a fetsa go nyalwa, o simolola go apara jale o e ba mo magetleng go bontsha tlhompo gore o nyetswe. O simolola go apara diaparo tse di fitlhang mmele go bontsha gore o nyetswe.

Diaparo tsa Setswana tse ke di itseng ke tjhale le khiba di diriwa ka lesela la leteisi, mme makgabe one a diriwa ka tlhale, ba fetse ba dire le matlhau. Metlokolo di diriwa ka letlalo la kgomo.

kamano ya go apara setso le basadi, ke nagana gore mo segompienong jaanong, basadi ba ka se tlhole ba apara makgabe ka makhutshwane go tshwana le pele. Mo nakong ya re phelang mo go yone, ga o apere yalo, ka se apare yalo, mogare ga batho, ga o le mosadi, ba re o tshwanetse o thibe mmele, o itlhompile.

Diaparo tsa setso le moaparo wa segompieno, ke bona e le dilo tse di farologaneng. Bogologolo, ga o ne o apere bokhutshwane, ne go se phoso, go sena dilo tsa go tshwana le di petelelo. Mo bophelong bo re botshelong ba gompieno, ga motho wa sesadi a apere bokhutshwane, ba bangwe ba tšea gore o a ithekisa, kgotsa ga a itlhomphe. Jaanong, ke nagana gore moaparo wa setso le wa segompieno e farologane thata.

Diaparo tsa setso di ne di kgona go refa lesedi gore mosadi o ke wa mofuta mang. Go na le diaparo tsa segompieno, go na le tsela ya ka mokgwa o mosadi o ne a tshwanetse a itshware ka teng, ga a apere diaparo tse tsa setso.